Imfuyo nezitshalo azigcini nje ngokunikeza ukudla nemali engenayo, kodwa futhi zigcina amagugu namasiko futhi ziqinisa ukuzimela kwemiphakathi yasemakhaya.

Isinqumo sokuhlala ndawonye ngesomuntu siqu, kubalulekile ukucabanga ngokucophelela ngezinzuzo nezingozi ezingaba khona ngaphambi kokwenza isinqumo.

Ukubaluleka kwelobolo kuyindaba yomuntu siqu, abanye bakholelwa ukuthi kubalulekile kuyilapho abanye bekholelwa ukuthi akusabalulekile. Ngakho kubalulekile ukuhlonipha imibono ehlukene futhi uvumele abantu ukuthi benze izinqumo ezifanele bona.

Ukunikezwa kwezingubo ezintsha kuyinto evamile emiphakathini eminingi, kodwa izimpawu, izincazelo nezindlela zokwenza zingahluka kakhulu.

Amathonya anamuhla ashintshe kakhulu indlela abantu abagqoka ngayo futhi abaveza ngayo imfashini, lokhu kuholele ekuthandweni kwemfashini esheshayo, ukwanda kokuziveza nokukhathazeka okukhulayo ngemfashini esimeme.

Abadala baba insika zokugcina amasiko esiZulu emindenini yanamuhla yasemadolobheni, banikezwa ukwesekwa, ulwazi kanye nesiqondiso beqinisekisa ukuthi izingane zikhuliswa ngokuziqhenya ngamasiko abo.

Kunezindlela eziningi zokushintsha noma ukuthuthukisa izindlela zokupheka zendabuko, ukuze zihambisane nendlela yamanje yokupheka ngaphandle nokudicilela phansi ukuxhumana phakathi kwezizukulwane ezincane nezimpande zazo zamasiko. Nazi ezinye ukusebenzisa ubuchwepheshe besimanje, ukuhlanganisa izithako zesimanje, ukugcina isiko nendlela yokwenza, ukudala izindaba ngokudla.

Emndenini wami kunokhamba ekuthiwa labunjwa ukhokho. Kwaba nomlilo kwasha yonke into yayikhona kakhokho kodwa kwasala lona sodwa. Kusukela ngaleso sikhathi sesindlulele ezizukulwaneni ngezizukulwane, lubekwa njengophawu lokubekezela namandla.

Ngicabanga ukuthi uxhumana nokuhloniphana kubaluleke kakhulu ngaphandle kwalezi zici ngisho nomshado onothando, imali kanye nezinkolo ezifanayo, ungase uhluleke.

Kusetshenziswa imithi yesintu kuhlambulula umntwana akumvikelela emimoyeni emibi uma eqeda ukuzama, kuye kuhambe isikhathi umntwana enzelwe ibhekelo. Lapho umntwana ethulwa emthethweni nasemndenini, kulapho nanomphakathi uzobe usumazi igama.

Nokuba izindlela zendabuko zokukhulisa abafana zisabalulekile, kubalulekile uzivumelanisa nezimo zanamuhla. Lokhu kuhlanganisa ukufundisa abafana ukuba ngamadoda, abe nesibopho ahloniphayo futhi avumelanisa nezimo ezahlukahlukene.

Ukufika kwabakongi basuke beveza izizathu zokufika kwabo, okungukucela intombi ukuthi ibe ngumakoti, kube khona izingxoxo zokuqala, kwethulwe intombi, kube nezingxoxo zelobolo, ngokubungazwa nokudla. Bese babuyele emuva abakhona besuke bakha ubudlelwano obuqinile phakathi kwemindeni emibili futhi ukuqiniseka ukuthi umshado uqala ngesisekelo esiqinile.

Imfundo nokuqwashisa, ukuxhumana okunobungani, ukukuthuthukisa izinqubomgomo ezifaka wonke umuntu, ukulwa nokucwasa, ukubambisana, ukusebenza ndawonye. Singakha umphakathi lapho wonke umuntu ezizwa ehlonishwa ebandakanyiwe futhi eziqondayo.

Imizwa angahlangabezana nayo ukukhungatheka, ukuzizwa eyedwa, ukukhathazeka, ukudideka, ukulangazelela ikhaya, ukuzizwa engumfokazi, ukuzizwa engavikelekile. Izindlela abanye abangamunikeza ngayo usizo, ukubekezela nokuqonda, ukumsiza ngolimi, ukumsiza ngokuzijwayeza amasiko, ukumsiza ngemisebenzi yezinsuku zonke, ukuba nomusa, ukumsiza ngokuxhumana.